Ngesiko lamaZulu, ukwabelana ngokudla ngesikhathi semibuthano yomndeni kanye nemikhosi yomphakathi, kuyisiko elijulile elinokudla komphakathi, kanye nezitsha ezithile ezifana nenyama yenhloko, namahewu, ezikhombisa ubumbano nomgubho. Imindeni nabangani babuthana ndawonye emapuleyitini amakhulu, babelana ngokudla okuvela esitsheni esisodwa. Lo mkhuba ukhombisa ubumbano, ukwethembana nokulingana, njengoba wonke umuntu ehlanganyela esidlweni ndawonye.

Imigubho yesiZulu ikhuthaza ubumbano nobumbano ngokubamba iqhaza komphakathi emculweni, umdanso kanye nemikhuba ngesikhathi soguquko lwempilo efana nokuzalwa kwempilo, imishado, nemingcwabo. Ikhuthaza ukuzwana kobuwena kanye namagugu amasiko, ukukhuthaza ukuqonda, ukubekezelelana nokwamukelana.

Emasikweni ahlobene nokudla, abadala bavame ukudlala indima, njengabagcina bamasiko, njengabagcini bamasiko, ulwazi, nobuhlakani obuqondisa isizukulwane ezincane mayelana nokulungiselela ukudla okufanele, wukusetshenziswa kanye nokubaluleka kwezitsha ezithile noma imikhuba.

Izingubo zomdabu zinokubaluleka okujulile kwamasiko. Zisebenza njengokumelela okubonakalayo kobunikazi, amagugu kanye nesimo senhlalo. Kuyilapho zikhombisa ukubonakaliswa kobuciko kanye nezindaba zomlando emphakathini eyahlukahlukene. Idizayini egqamile, imibala kanye nezinto ezisetshenziswayo kuhlanganisa umphakathi komunye komunye, okugqugquzela ubunye nokuzigqaja phakathi kwamalungu awo. Indima ezidlalayo lezi zingubo emfeshinini yesimanjemanje, ukusebenza njengomthombo wogqozi kubaklami, indlela yokuxhumana namagugu amasiko, kanye nezindlela zokuveza ubuwena.

Izingubo zomdabu zinokubaluleka okujulile kwamasiko. Zisebenza njengokumelela okubonakalayo kobunikazi, amagugu kanye nesimo senhlalo. Kuyilapho zikhombisa ukubonakaliswa kobuciko kanye nezindaba zomlando emiphakathini eyahlukahlukene. Idizayini egqamile, imibala kanye nezinto ezisetshenziswayo kuhlanganisa umphakathi komunye komunye, okugqugquzela ubunye nokuzigqaja phakathi kwamalunga awo. Ukusebenza njengomthombo wogqozi kubaklami, yindlela yokuxhumana namagugu amasiko kanye nezindlela zokuveza ubuwena.

Ukufunda nokugqoka izingubo zomdabu noma imvunulo kubalulekile kakhulu ezizukulwaneni ezizayo njengoba kugcina amagugu amasiko, kukhuthaza umuzwa wokuzazi, nokuba ngowakho futhi kukhombisa ubuciko obuyingqayizivele, nokubaluleka komlandu.

Amafutha aphezulu, ushukela ophezulu kanye nokuqukethwe okuphezulu kwesodiyamu ekudleni okusheshayo kuye kwaxhunyaniswa nezindaba eziningana zezempilo ezifana nokukhuluphala, kanye nesifo senhliziyo. Imboni iphinde isolwe nokuba nesandla ezinkingeni zemvelo, okuhlanganisa ukugawulwa kwamahlathi, ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kanye nokuphehla imfucuza.

Ngokwesiko lamaZulu, kubalulekile ukuthi umuntu ongasekho elandwe ngehlahla lomphafa ngoba wonke umuntu ofela esizweni samaZulu kumele angcwatshwe ngokwesintu. Uma kungenziwanga ngendlela yesintu, umufi angase abe umoya uzulazulayo.